Ha ke sheba thepa eo ke e rekileng ka hara ntlo ena ke dulang ka ho yona. Kannete ha e nkgotsofatse ho hang ho bapatsa setso sa ka. Ke dumela hore ke ka etsa beterenyana ho feta ka mona ka mokgo ke entseng. Dithepa tseo ke di rekileng ho basebetsi ba matsoho. E nngwe feela ke moseme. Ke rekile feela moseme ho batho bana ba sebetsang ka matsoho. Ho tloha moo ka nnete, atjhe ha e nkgotsofatse hore nka represent-a setso sa ka ho hang.

Rona kannete, ho bua nnete, ha re sa e tseba hantle tatellano ya ho tshela mobu. Empa hee, ntse re leka ho botsisisa ho ba baholo le ha ba baholoholo e se ba iketse. Empa hee re hotse ntse re bona hore na ho ntso ho etsuwa jwang, jwale ke a dumela hore re ntse re leka ho latella ka mokgo re re tshela mobu ka teng ha ntse re hola, empa ha ke sure.

Ka hore motho e mong le mong o na le tumelo ya hae, jwale ha wa tlameha o tlise ya hao tumello ho tswa kerekeng ya hao ka tlung. Ebe ya ka tumelo e be ha o e batle. Ke dumela hore ha o tlisa ya hao tumelo, re tlamehile re sebedisana ka tsela eo ya hore o tla ka ya hao. Le nna ke tla ka ya ka. Di seka etsa re dumella hore di clash-ane hobane jwale re qetella se re se utlwane ka mabaka a fokolang, e leng hore feela re ka dumellana hore no ae wena o tla beha ya hao monana, nna ke beha ya ka mane. Ebe tumelo ya hao ha e bolele hore jwale e se e le bohlokwa ho feta ya e mong.

Ha ke bone ekaba tsela e hantle eo ya hore marena a fuwe matla a lekanang le a president. Naheng efeng kapa efeng, ho ntso tlameha ho ba le motho a le mong, e leng hore o kgona ho sheba ntho tsa naha kaofela. Jwale ha e se e le hore matla a batho ba hundred a lekane ke mane jwale moo tlo qala ho ba le dintwa tse ngatangata. O ntso kgona ho ntso batlahala ho be le motho a kgonang ho control-a batho ba itseng hore a ba behe maemong, hore jwale ebe ba kgona ho etsa mesebetsi ya bona.

Ha ke bone e le ntho e ntle eo eo baruti ba e etsang ya hore ba re re lahle ditumelo tsa moetlo. Hobaneneng moetlo ke yona ntho eo e o represent-ang. Ke yona ntho eo o kgonang ho hlaha ka yona ho bontsha hore wena o mang, o tswa kae. Ee, di ka kgona hore o practice-e moetlo wa hao o ntso kgona ho kena kereke. Ke dumela hore kaofela re re serv-a Modimo a le mong. Jwale ntate Modimo ha nyenyefatse ho hang, ebile ke dumela hore ha ne e se ka ena nkabe re sena ona moetlo. O entse moetlo, ke yena motho a ntseng ntho tsena kaofela mona lefatsheng jwale tse tsa baruti ba judge-nang, atjhe kannete ha ke dumellane le bona ho hang.

Ke dumela ke maikarabelo a rona as merabe hore re eme ka maoto, re bapatse setso sa rona. O bontshe kaofela lefatshe hore na setsong sa lona na le tumme ka eng. Na ke difeng dintho tse ntle tsa hore e be setso sa hao se monate ka mokgwa o se phelang ka teng. Ke dumela re le moetlo o re tlamehile ho ema ka maoto. Re sebedisane mmoho hore ebe re promot-a setso sa rona.

Ee, ke dumela hore ho ya ka hore na mosadi o a sebetsa na. Ke motho a sebetsang ka ntle, ha qeta le hore na o na le bana ba bakae ba banyane. Haeba ke motho a sebetsang ka ntle, o na le bana ba banyane. Ho ka hlokahala hore o thole mosebeletsi wa ka tlung eo e leng hore a ka kgona ho sheba bana bo ha mosadi a le mosebetsing, a clean ka tlung fela. Ebe mme wa bona ha a tswa mosebetsing o tlo fihla a phehela bana ba hae le monna wa hae, ke yona nthwe eo ke e bonang. Empa haeba bana ba se ba le baholo, wa kgona ho rupella bana ba hao ho iketsetsa dintho hore ebe ba kgona ho hafolela dintho tse itseng, Bo ha ile mosebetsing, ebe ha o kgutla mosebetsing, so kgona ho qetella moo ba seileng teng. So ho a hlokahala ha ho hlokahale.